Kulula kakhulu ukuhlola inzuzo uma uzosebenzisa isandla, ngoba yonke imbewu oyikhiphayo ensimini noma yikuphi lapho otshale khona, uyakhona ukuyibala nga-one, kanti uma uzosebenzisa umushini, inzuzo yakho ugcina ungasayiboni yonke ngoba umshini uhlupha ngokuthi ezinye izimbewu uyazilimaza. Izivuno zakho ziphuma zingaphelele kunalezo obuy'tshalile, kanti uma usebenzisa isandla, uyakhona ukuy'khipha nga-one, nga-one, uyibone yonke inzuzo yakho iphephile.

Uma inhlabathi yakho njengomlimi isikhombisa ukuthi ibuthakathaka, lokho kumele kukutshele ukuthi shuthi inhlabathi yakho idinga ukuphumula, kade yayisebenza. Njengomlimi ohlakaniphile-ke, wena into okumele uyenze ukuthi phumuza inhlabathi yakho isikhathi esithe xaxa. Ungasiphumuza ngokuthi uvele uthathe izinkomo uma unayo uyoyifaka khona laphaya, ukuze inhlabathi yakho izoba-fertile. Ubu-fertile kusho ukuthi inhlabathi yakho ikwazi ukuthi uma utshalile izinto zimile kahle. Lokho kudalwa ukuthi uma iy'nkomo zihleli laphayana, ziyakhona uma sezikhipha ukungcola kwazo zikukhiphe khona kule nhlabathi. Lokho kwenza ukuthi-ke inhlabathi yakho ibe fertile. Kungakusiza kakhulu ekutheni ukwazi ukuqhubeka ulime.

E-Illovo la indawo yokudlela ngabe uzibeke esemathubeni amakhulu kakhulu futhi inzuzo engabe ezoyibona manje ngoba amakhasimende akhe ahleze efuna ukudla okukhombisayo ukuthi kunempilo, and futhi okuhlengiwe kahle, phecelezi oku-fresh. Lokho kungamenzela inzuzo enkulu futhi amakhasimende akhe ayadinga ukuthi athole ukudla azokhetha kukhona ngaso sonke isikhathi. Azi ukuthi lolu suku athanda ukudla okukanje, ngelanga elilandelayo engathanda ukudla ukudla okukanjani futhi.

Ngake ngazithola ngisesimeni esicishe sifane nalesi. Uma ngitshalile ngithole ukuthi imbewu yami idliwa izinambuzane. Iy'xazululo ngay'funa ngaze ngay'thola, nanembangela ngayithola futhi ukuthi yini eyenza ukuthi izitshalo zami zigcine zidliwe zinambuzane. Ngathola ukuthi ngitshale maduzane nezihlahla ezinkulu, ezilala izilwane, ekwenza ukuthi kugcine sekune y'nambuzane. Ngabe sengithatha isinqumo sokuthi-ke, ngizofaka into ezovikelelela, ezovikela ingadi yami ekutheni ingabe isangena izinambuzane. Ngathatha inethi phecelezi ngabe sengibiyela yonke ingadi yami ukuze izitshalo nakho konke okusengadini kuvulekele iy'nambuzane.

Ngicabanga ukuthi izishoshovu sezingaphusha kalula manje ngoba sezingabuka umlando ukuthi umi kanjani, koda into ezingamele ziyenze ukuthi zibone ukuthi ubani ebephethe indawo ethile, ubani obephethe indawo ethile. Uma kwisicazululo singatholakali yikho ukuthi bona sebethatha umhlaba, wonke umuntu ofuna ukuzohlala kuwona, bebenze bekhokhe kancane kancane. Lokho kuzodala ukuthi akekho umuntu ozoba nendawo ezinze ukuzinza kuyona.

Mina amasu engingawasebenzisa, ukuthi ngithole izici. Uma isici sokuthi iphakheji incane, ngingayenza ukuthi mina ibe inkulu ibe ihlobiseke kahle, futhi ibe nemibala bala emihle engaheha amakhasimende ukuthi egcine esiyisebenzisa. Ngaphandle ngingafaka imibala emihle ezoba nezithombe zezilwane eziy'dlela ngaphandle ehlathini lapho okungaba khona izilwane lezi eziy'dlela utshani noma amahlahla. Uhlobise-ke ukuze amakhasimende ekuthande.

Ndoda, ngicela nenze umsebenzini wenu ngokukhulu ukukhuthala impela. Lokho okwenzeke la kumina kungicasula kabi nje, ngoba manje lezi nkomo kimi zibaluleke kabi kabi ukuthi zingavele y'lahleke nje kanjalo. Lezi nkomo zingisiza kakhulu ekutheni ngikwazi ukuthenga ukudla uma ngiqeda ukuy'dayisa ezinye zakhona, ngikwazi ukuthola ubisi iy'ngane zami zidle kanye nomndeni wami. Lezi nkomo sezingenzele okuningi kabi, ngikhonile nje ukufundisa izingane zami zaya esikoleni, ngoba sey'qedile manje, ukuthi nje kungaba namasela azoy'thatha kalula kanjalo nje hhayi madoda anenze umsebenzi wani le nto ingicasula kabi kabi. Okungiphatha kabi kakhulu ukuthi nje, ngiwabone la masela ethatha lezi nkomo kodwa ingekho into ebengingayenza. Ngicela nibathole la bantu lezi nkomo y'balulekile kimi. Kushukuthi mina nomndeni wami phela sohlupheka uma lezi nkomo zingatholakali, angibazi abantwana bazolala bedleni. Angazi umndeni wami uzophila kanjani uma kungaqhubeka kanje, ngicela niy'thole madoda. Ngiyabonga.

Lokho kuthumela umyalezo omubi. Ekubukeni ikusasa singasho nje ukuthi, kushuthi ubugebengu kunganda ngoba phela akekho umuntu ongahlala la evuma ukungabi nayo indawo, evuma ukungabi nawo umndeni. Kushuthi abantu bayowuthatha umhlaba ngesidlamuka esingadala ukuthi kubulawe abantu abazobe beqophelisana nabo ngokomhlaba noma kugcine sekwenzeka abantu bebulalalana ngenxa yomhlaba.

Indlela yamanje yokutshala, sekuyiyona ndlela ekubukeka ngazukuthi sesizoqhubeka ngayo ngokuhamba kwesikhathi. Le ndlela iletha ukuvikeleka esikhathini esiningi uma uzotshala izitshalo zakho eziyincane. Kakhulukazi ey'njengabo oklabishi, kungaba yipinashi. Le ndlela ivikela kakhulu ezilwaneni lezi ezidla intshalo yakho uma utshalile engadini, njengey'nambuzane. Iy'nambuzane ay'khoni ukufinyelela kuleya ndawo esiyibiza nge-hydroponic greenhouse. Le ndlela iyenza izinto zenzeke, futhi ney'tshalo zakho ziyashesha ukukhula uma utshale ngaleya ndlela. Le ndlela le iyona esiyikusasa, ngicela wonke umuntu ayazi futhi ayethembe.

Izinambuzane ezivamile ukuba yingozi emasimini akho, inambuzana idiya. Idiya lingcolile, futhi liyanuka. Uma selike lahlala esihlahleni sakho, noma kwisitshalo sakho yaluma, kunzima ukuthi siqhubeke sikhule ngenxa yokuthi idiya selilumile. Lifumbethe ukungcola okuningi kanye namathe analo enza ukuthi isihlahla singasakhoni ukukhula ngokufanele. Idiya libonakala ngokuthi-ke lijwayele ukuba yellow, okwenza ukuthi lihluke kakhulu nezitshalo ojwayele ukuy'tshala.

Lokho kungiphatha kabi kakhulu ukwazi ukuthi khona abantu abalahla ukudla bebangaka abantu abaswele ukudla. Uma kwenzekile-ke wahamba waya ezitolo wayothenga igrosa noma wathenga ukudla kokudla okusheshayo. Uma usudlile phela wezwa ukuthi ususuthi kungcono ukuthi uthathe ukudla kwakho, ukugoqe, ukufake esikhwameni, uhambe uyokuqedele endlini, kunokuthi ukulahle bebangaka abantu abalambilei. Uma wazi ukuthi futhi kuzokuhlula noma usukugoqile, wakufaka esikhwameni, kungcono ukuthi ukukhiphe unike abantu abaswele abalambile abangakusebenzisa kangcono kunawe, kunokuthi uvele nje ukulahle kanjalo ube wazi ukuthi bebangaka abantu abalambile, eyi. Lokho kusiphatha kabi kakhulu.

Ekusebenziseni izibulala zinambuzana kunomthelela omuhle, koda futhi kunomthelela omubi. Umthelela omuhle ukuthi uyavikela izitshalo zakho ukuthi zingabi nazo iy'nambuzane ziqhubeke zimile kahle ukuze zikwazi ukuthi zidleke, kanti umthelela omubi futhi ingenxa yemvelo. Izibulalanambuzane, zibulala imvelo eseduze nezitshalo zakho oy'tshalile, okungaba yinhlabathi, noma kube izihlahla ey'seceleni. Lokho kudala umonakalo omkhulu, inhlabathi kanye nezihlahla ey'seceleni.